Ndi tshi imiswa tsha Afurika Tshipembe ngauri tshi ri itela na miṅwenda na dzi sheḓo na zwithu zwinzhi zwine zwo fhambanaho.

U vha u tea u vha o ambara zwa tsindi nahone u tea u vha o ḓi imisa e munna.

Ee zwi hone nahone zwiḽiwa zwine zwavha hone zwi vha zwi u ṱanzwa ma bikele na u kuvhatedzwa sa sa zwithu zwo fhambanaho.

Nṋe ndi vhona lushaka luṅwe na luṅwe lu na mvelele ya lwo ya u ita zwithu ri ndi vhona i ya vhuḓi nga maanḓa ngori i ri itela masheḓo na zwithu zwo fhambananaho.

Ṅwana a tshi bebiwa hu fhela tshikhala tshi nga tshihulu vhukuma nahone hu fhela three three manzi a saathu bvela nnḓa kana u vhoniwa nga vhathu.

Kha musala uno ri ri ambara zwiambaro u ya nga ha kuvhonele kwanga ndi zwa ndeme u ambara zwiambaro.

Ri tshi bika tshidzimba ri tshi shumisa nḓuhu na ṋawa na phonḓa na muṋo na maḓi ri kone u bika tshidzimba tsha zwavhuḓi.

Phambano vhukati ha miṱa a mutshato mivhili i ne ya ḓivhea sa white wedding na tradition wedding hu vha ho amba kha white wedding hu vha ho ambariwa shira kha traditional wedding hu vha ho ambariwa zwithu zwo no tonga masheḓo na na.

Kanzhisa hu tshipfi muthu a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala musi o rambiwa vhuṱamboni huvha hu tshi khou pfhi ambarani nga nḓila ine na kho teya u sumbedza uri ni murema nahone ni tea u ambara ma ma ma malende.

Nṋe ndi funa tshidzimba ngauri tshi vha tshi na dzi tshi vha tshi na nḓuhu phonḓa na zwithu zwinzhi zwo fhambanaho zwine zwa zwine nda zwi funesa nga.

U wana ndayo kha vhomakhulu washu nga uri vha na ndayo dzo dziaho ndi zwa ndeme ngauri vha ri laya ra kona u vha ṅwana ṅwana.

Maitele a mvelele ya tshivenḓa ndi maṅwe a maitele ane ha tsha tou edzwa misi yoṱhe vhathu vhanzhi vha khou shumisesa zwa dzi white wedding.

Nyimelo vhunzhi dza so vha sedza mashango ane a vha sina zwiṋamelo hu vha hu sina dzibada dzavhuḓi so vho radzithekhisi vhashavho isa dzithekhisi dzavho kha mashango vha kho shavha uri thekhisi dzavho dzi ḓo vhaisala nga ndavha ya uri ahuna dzibada.

Dzina ḽa Mulamuleli ḽi amba mini ḽi amba uri ho ḽi amba uri muthu muṅwe na muṅwe u tea u dzula a khou lamulelwa nahone u tea u tsireledzwa tshifhinga tsha.

nḓila yo yo nḓila yo ḓoweleaho ine muthu wa munna a tea u ambara ngayo ḓuvha na ḓuvha ndi u ambara vhurukhu vhulapfhu wa vhofha bannda wa vha ambara na hemmbe wa vhofha thai ndi zwine zwavha zwavhuḓi badi zwa ambariwa nga munna.

Vhunzhi ha vhathu vha no ambara zwiambaro zwipfufhi vhunzhi ha vhathu vhaṅwe sa vhanna vha a zwi takalela nga maanḓa hu nori vha aluwa vha si ṱoḓe dzi na luthihi vhavha vha khou uri hoyu muthu ha na ṱhonifho.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funa zwa fast food ndi makumba na zwiḽiwa zwo zwo zwo no nga dzi noodles na zwiḽiwa zwo no nga makaruni.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga musi hu na mishumo yo nonga dzikhomba dzedzi hu tea u bikwa zwiḽiwa zwoṱhe zwo ya ho ngo u fhambanana arali vha khou bika sialala vha tea u dovha futhi vha panga futhi na zwiḽiwa zwa tshikhuwa uri vhane a vha ḽi zwa tshikhuwa vha ḓo ḽa zwa sialala vha saḽi zwa sialala vha ḽa zwa tshikhuwa.

Ndi mivhala ya miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi zwa sialala hu na zwine ya ambara zwone ndi zwine zwavha zwi na mu muvhala wa wa tswuku na muvhala mutswu na muvhala.

Zwithu zwine nda zwiḓivha zwine zwa fanelwa u itela u itwa musi musidzana a tshi bva kha vhusidzana a tshi lovha mufumakadzi u ya nga ha mvelele ya hashu u tea u vha o tshintsha.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri vhudzi ḽa wela hafhaḽani zwiḽiwa vhathu vha ya ṋengwa and zwiḽiwa a zwo ngo tou vha na mavhudzi ngauri wa ḽa vhudzi unga ḓi lwala na u lwala ngori a vho sheliwa na mishonga.

Zwine nda zwi vhona kha mbingano ya vhathu vhahulwane ndi u sa ṱhonifhana na u sa pfesesana zwi fhedzisela zwi kho ita uri mbingano i kwashekane.

Muthu ni vhona zwo fanela na uri muthu kana ṅwana a fhiwe madzina ono fhira mararu ee ngauri ṅwana u u tea u vha na dzina ḽa ḽa luambo lwa hawe na dzina ḽa ḽa tshikhuwa na dzina ḽa vho makhulu wawe.

Ya i na zwine ya amba ngori ndi sialala ro bebiwa ri na hayo maitele a hone a kale na kale zwivha zwi kho u hudza na lushaka.

Ee ku ambarele ku tavhanyisa mufumakadzi arena na ṱhonifho ha ambari zwithu zwipfhufhi mara hoyo a si na ṱhonifho wa ambaresa zwiambaro tshipfufhi zwine na zwirumbi zwawe zwi vhoniwa nga nnyi na nnyi.

Tshivenḓa muthu o lovhelwaho nga mufumakadzi wawe u fanela u mu lilela lwa tshifhinga tshi ḽa lwa tshifhinga tsha seven yeze u itela.

Tshidzimba tshi tshidzimba tshi bikiwa nga ṋawa na phonḓa na muṋo na maḓi na na nḓuhu ndi tshidzimba tshashu.

Masiandaitwa a si a vhuḓi ndi a uri arali vha na hangei vha nga lwala vha wana muthu asina dzi bammbiri vha tsho senga vha zwi thomisa hani.

Ndi vhona unga u vha a khou tshinya sialala nahone a zwo ngo tendeliwa uri uvha a kho vhudza vhathu zwe a zwi funziwa zwone zwine ha ngo tea u zwi fhirisela kha vhaṅwe.

Nṋe arali hu ṅwananga ndi nga mu funḓedza zwori zwe a gudiswa zwone a songo vhudza muthu ngauri u ḓo mu nyadza ende a zwi iti nga tshivenḓa uri a si fhirisele kha muthu ho no yo ane a kho tea u ḓivha u tea u toya u haningei naye a vhuya o funziwa.

Vhutuka mbingano ndi ya uri mbingano ya sialala hu ḽiwa zwiḽiwa zwa sialala ha dovha futhi ha imbiwa na nyimbo dza sialala ha ambariwa na zwithu zwa sialala.